Di sekaseka gore a o na le letseno le le lekaneng a ga ona dikoloto tse dintsi a otla kgona go duela sekoloto ba tla go se fang a mme ga gona gope ko o kileng wa dira sekoloto teng o bo tshaba.

Ke gore sekoloto se wa go se patele sebaka se se kae di-interest-e tsa teng a di ko godimo a mme go tla kgona go ka di patela.

Sekoloto se se dirilweng se be se sa felle go patelwa kgotsa sekoloto se se dirilweng sa seke sa patelwa sentle go ya ka ditumelano se senya leina la modirakopo fa o dira kopo ya karata ya sekoloto ga o kgone go ka fiwa karata e ka ntlha ya hisetori ya gago e sa siamang jaanang go tokafatsa se ke go patala sekoloto sentle fa o dirile kadimo ya madi a busiwe ka nako e go dumelanweng ka yone.

Go lebala lekwaloitshupo le gore hisetori ya gago ya sekoloto e be e le maswe go tila diphoso tse gore go kgone go ka bona karata ya sekoloto fa o dira kopo o tshwanetse go tla ka lekwaloitshupo le e leng la gago la semolao le gore e be o na le seemo se se siameng sa dikoloto.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

Di ka ba thusa go dira tlhopo e e siameng gareng ga karata ya sekoloto ya pakakhutshwane kgotsa ya pakatelele ka gore ba tlabe ba na le kitso ya gore karata ya sekoloto ya pakakhutshwane dipoelo tsa teng ke tse di ko tlase mme ya pakatelele dipoelo tsa teng ke tse di ntsi.

Bank-a e lebelela gore a o na le letseno a o tla kgona go ka patala sekoloto a ga gona sekoloto se o kileng wa se dira ko morago wa seke wa se patala mme gantsi mokgwa wa morokotso o balwa go ya ka dikgwedi le bokgoni le bokgoni le gore o na le dikoloto tse di kana kang tse o di patalang.

Jwa overdraft facility ke gore o patela morokotso wa madi a o a dirisitseng borai jwa yone ke gore o dirisa tšhelete e fitileng e o nang le yone mo akhaontong.

Ake dituelo tsa overdraft facility mme di ka tilwa ka gore o seka e apply-ela.

Di dira gore motho a duele morokotso o o ko godimo mme motho o ka fokotsa ditshenyegelo tse tsa go duela morokotso o o ko godimo ka go se dirise madi a a senang o ne mo account-ong.

Bula motshedisano gore le tshedisane motshelo wa dilo tse o di tlhokang go thusa thata go tila kadimo ya madi kwa bankeng o be wa go duela madi a mantsi motshelo o dirisa madi a o nang le o ne.

Fa o tsaya loeto go botlhokwa go ananya madi a kwa nageng e o yang kwa go yone mo nageng ya gago ka gore fa o a ananya mo nageng ya gago tlhwatlhwa ya teng e na le go sekasekwa go na le fa o feta o a ananya ko nageng e o etelang ko go yone tlhwatlhwa ya teng e tla be o ya go duela madi a mantsi.